A ntirho wa mfumo loko vanhu va hlaseriwi hi dyandza leswaku u zama ku nyika vanhu vamapurasi mali leswaku va kota ku xava a manyoro swa ku va ta swi kota ku kurisa swilo swa vona kahle ende futhi leswaku u tshama ku va pfuneta hi timhaka ta mati swa ku ma ta fika mapurasini wo ntirho wa mfumo lowu.

A ndzi kombela swa ku munhu kumela munhu a ndzi siza ni famba na yena loko ndzi ya xava ncovelo hikusa a nkarhi wa wa ku wa kudya u hela na nile endleleni se a ndzi kombela swa ku mi ndzi kumela munhu a ta ni heleketa ku swa ndzi teka nkarhi wa ku leha nkarhi wa hela swikolo na na na famba famba endleleni so.

Ematikoxikaya va tirhisa a tindlela ta khale leswaku va siyela a vana va voho va hundzisela ka vana va vona leswa kurima se a mikama wa swoswi a swa ha koteki a va valungu a va a va ha siyile ku a va ha swi koti ku siyela vana va vona a mapurasi va se swi swilo swi tirha leswaku ku ne mithetho like vo khomisana ni vanhu va n'wana a swa ha koteki swa ku u nga siyela n'wana wa wena se mu tirha ni Va vanyingi ni vanhu va va le hansi.

Mu lava loko mu lava ku dlaya xiharhi ka hina wu sungula hi ku yi phahla a swi koteki swa ku nga yi dlaya xiharhi u nga xi phahlangi ndhavuko wa hina hi leswo swa ku sungula hi ku yi phahla.

Ndzi vona ngaku yi ni pfuna ngopfu thekinoloji ku hlayisela ka mbangu ya vurimi hi ku swa thekinoloji yi endla swilo swi va swi famba kahle swi nga thekinoloji i yi tisele michini ya ku tirha a yi karhali ene i fast ku tlula vanhu ni tihomu.

Eya vatirhi vale mapurasini swi fanele va kuma a ku engeteriwa mali ka ntirho wa vusiku hikusa vatirha ku vava loko va ta tirha swa dyambu ri ri ta va bela ri ze ri ya pela ni vusiku futhi loko ku titimela va nghena nkarhi wu titimela laha va tirhaka hi swipurayi swa mati va khoma mati va kuma va kuma mati ya mati swi swikahle leswaku va va va kuma mali ya ku ya ku twakalaka kumbe va ta kota ku ya swibedhlele va ta kuma na tiphilisi

Swifuwo swa Ku tswariwa swa ku tswalana ku tirhisa sayense swipfuna ikhonomi ya hina ku kula hikuza swakudya swa swa swa swakudya swi yandza fast a swi nge fani swa ku yimela swifuwo swa ku swi ta khwelana swi ta swi ta endla a vana hi nkarhi wa swona swo swihi science yi pfuna ngopfu a ya a ya ha veli a ya ha kali swakudya se ya na pfumelana na swaku sayense yi pfuna ngopfu muti matikweni.

Swigwitsirisi swa swa swa swa tirha ngopfu swa swi kota ku hlayisa swakudya swa ku swi nga boli for nkarhi wa ku leha so swa laveka swa ku vanhu va swi tirhisa swigwitsirisi a nkingha leswaku swigwitsirisi swi ta tshamisa swakudya for malembe ya ku leha ngopfu then vanhu van'wana loko va ta zama ku dya swakudya leswi ku ta va kuma se vavabya van'wani va Va na ti allergy swa vavabyisa mara swo swa pfuna ku caca swiharhi swigwitsirisi leswi swa caca swihari nyana leswiya switsongo swa ku twana swa ku fana na ti sokoti mahele.

Vanhu loko va nga lavi kudya tinhlampfi ka nkwama loku va heta ku tikhomba va ti faka ka swikotela va tiveka for nkama wa ku leha va faka ka swigwitsirisi va swivona kumbe va ti faka ka ayisi va yi fika ka fridge swi khoma ayisi ta tshama nkama wa ku leha ti nga tshama as long as ayisi liya ya na yi nga hi langa ti ta tshama nkarhi wa ku leha.

Loko u twa ku fa ku na le ma germs lama ma ta ka ma ta fa ka masi then matiya nyana loko matiyile ma ta tshama nkarhi wo leha ma ta tshama nkarhi wo leha.

Purasi ra hina ri nga yi hlayisa hileswaku yi changer changer yi nga byali xilo xin'we nkarhi wa ku leha loko yi wu xika hi byala hi byala na swifaki then.

A ntirho wa tikholichi hi ku pfuna vanhu va nyiketa wu tiva yi mhaka ya mapurasi na ku byala u swi kota leswaku munhu a kota ku vona swa ku a purasi leyi dlayiwa leswaku mati kumbe leswaku mati a chelaka hi woho a ma kahle loko a chela poison ya yinyingi kumbe a nga yi cheli ni swaku loko swiharhi swa swa switsongonyani loko swidyile ya swi kota ku faka a manyoro wa kona swa ka switsandza i dyondzisa hi swilo leswo hi tlhe yi ku nyiketa support minkama yin'wana yo ku nyiketa na mali ya ku sungula purasi ra wena.

Ndzi kombela rivalelo i mhaka ya swa ku kume voya ka masi ya mina ndzi ta zama swa ku ni ku hakela mali ya wena leyi u nga xava hi yoho masi ndzi tlhela ndzi ku nyika masi ya manyuwana a ma kahle ndzi kombela u ndzi rivalela ya zama e matimba hinkwawo swa ku yi zama swa ku nga ngheni mavoya ka meleke lowu ka masi lawa ndzi kombela u ndzi rivalela ndzi kombela rivalela.

Eya vini vamapurasi ni vatirhi va va kona va endla the green house ta ku va pfalela va pfalela va pfalela swilo leswi swi nga byaliwa swibyariwa swa vona swa ku leswi swi nga leswi swa ku loko swi kuma mpfula yikulu swi nga fa ni leswaku swi nga kuma dyambu ra rikulu swi nga sweswo swi tshama ka ti green se leswi swi salaku handle hileswaku swa minsinya hikulu swaku hambi ko na mpfula hikulu a swi nge tshovekele a swi nge mara leswa swa misinya ya yitsongo swa pfaleriwa ka ti green house.

Ndlela leyinene hi le ya ku senga hi muchini hi ku swa yoxe i fast ende ha yi endli ma mistake i clean a yi nge fani ya ku senga hi mavoko ya ku senga hi mavoko wa kuma mhunu a nga hlambanga mavoko ya kuma se a senga tihomu va nga hlambanga mavoko se a bihile ndlela leyi mara leyi ya muchini yi kahle ngopfu yi kahle.

Ehleketa swa ku vanhu vamapurasi ya matsongo va lava misava wukulu na vona va ta swi kota ku xavisa a swakudya swilo leswi va swi xavisaka va swi byalaka va ta swi kota ku kurisa tiko na vona va ta kuma mali ya kahle ya ku vonakala ku ringana ku ringana ni vanhu lava va mapurasi lamakulu va lwela swo sweswo hi misava.

Ku swa ku van'wamapurasi va funengeta swimilani swa vona leswaku va lava ku swi pfalela ka timpfula letikulu ni majambu lamakulu loko ri hisa ngopfu dyambu kuma swa wakarati a laha swi koti ku nghena mhaka ya swaku swifunengetiwile swilo swa koho.

Dyambu swi laveka le nga hisi ngopfu laveka ri nga hisi ngopfu leyi swa hlwela minma yin'wana ku hola kahle ku nga hisi ngopfu swa ku ta hisa swibyariwa.

Nkarhi ku valuleka va ku cincacinca swibyariwa u nga byali swibyariwa xin'we ka misava wu one swa laveka u cincacinca.

A ntirho ya tikholichi na tidyunivhesiti ta vurimi hi ku mfundhisi vanhu hi ku byala ni ku fuya.

U lava ku omisa nyama ekaya u sungula hi ku yi pfula u yi tata munyu u yi tata munyu swa ku tinonghana ti ta tlangela kule ka yona ni swi ni swihari nyana swin'wana swa ku haha swa u tshava munyu leswi swi wu wayi u yi veka ndyangwini loko u na hi yindlu nyana ya ku pfaleka swa ku mpfula yi nga ngheni u yi veka koho u nhlikani u humesa handle ni majambu yi veka ndlwini swa ku yi nga nantsweli hi timbyana a handle.

Ku ta ku fuyiwa ekaya ti nandzika ngopfu ti nandzika ngopfu ku ku tlula ta ku xaviwa ema emavhengeleni hikuza ta le kaya ta tsutsuma ti tiya ti va huku ya kahle a ti a joviwanga a ti nge fani ni leti ta ku tlhaviwa ta ku kurisiwa emichini ni ta le kaya ti teka nkarhi ku kula process ya ku kula hinkwayo.

A swi a swi a swikili leswi munhu wo tirha vu swa vurimi swi laveka a swi kota ku vulavula na vanhu laveka a swi tiva ku twa a maguwa a swi kota ku yingisela loko vanhu va n'wi byela a swi kota ku leader vanhu a swi kota ku tirhisana ni vanhu a swi kota ku a swi kota ni ku tirha a ndyangwini.

A tikhemikhali ta ku onha misava na mati hileswaku loko u ti chelile ka misava misava u dlayelela swi swihlahla swa wena loko u ti chele ka mati mati lawaya ma hisa swihlahla swa wena.

va muganga wu pfuna ngopfu mugangeni hikusa ku va na misinya ku va na swakudya.

Ni nga mu byela swaku a ku rima swa fana a ku na ndlela yin'wani ya ku rima hinkwenu hi ta rima swilo swa ku fana hi ti-season ta ku cincacinca.

Ha misava leya ku tshuka ya ku va ni maribye nyana matsongo yi kahle for mova misava wa ntima wu kahle for mihlata ni mutsumbula se lu wa ku tshwuka nyana katsongo wa ku hlangana luwa ntima wu nga va kahle for masaladi.

To tshungula ya kahle hi ntepu, ntepu wu ya nandzika futhi yi lapha ma ma mavabyi ya mbilu yi lapha kahle mavabyi ya mbilu.

Munhu loko a lava ku sungula bindzu ra yena u fanele a va na xikomu a mati a ku chela kumbe a byala kusuhi na nkova wa mati.

Ni nga va byela swaku a ku tirhisa a tikhemikhali ta ku nga na khombo ha ti kahle hikusa ti ta mi dlayela a swihlahla swa yena futhi swi ta mi dlayela misava wa yena wu nga vi kahle.

Swiphiqo swikulu swa mbangu leswi vangiwaka hi ku tirhisa ngopfu ka tikhemikhali ta vurimi hileswaku a misinya ya fa ya tshwa misava ya fa kuma swa ku swi swi swihlahla leswitsongo a swa ha mili se ku laveka leswa swikulu ntsena hi ku sa swo swi na le swa switsongo swi fetetela swi tshwa swi cinca matluka.

Lowu ni wu tivaku wa wa ndhavuko hi mabomu loko u ta teka mabomu u wa tsemeleliwa tsemelela ni matluka ya ko u wa a botweni chela mati u swi virisa u swi virisa u swi virisa u chela ni matluka wa wa mugwava swi vila hinkwaswo loko swi wupfa kahle mati lawaya ma ta cinca se loko ma cincile u wa nwa a lapha mukhuhlwani mukhuhlwani wa wuxika wa lapheka a wu nge he ku hluli masiku manharhu kumbe ma mune ku ta laveka u nghena na xifuthu hi swona.

ya ku va na ni ni ntanga kwale ndzhaku ka yindlu hi swifaki swi kula kahle swi tsakisa hi minkarhi wa mimpfula swifaki madizemba swa tsakisa ngopfu swi ku kapa ndzhaku ka yindlu ni timanga swa fambelana loko u ta swi byala ndzhaka yindlu.

A loko u lava ku sirhelela purasi la ka la n'wina swi laveka mu va na swigodo swa swikulu ni mu wayele la makhoneni u celela swigodo leswiya swikulu swa ku laha phakati u nga swi faka leswa swa ku koma nyana mara u swi thayithisa hi mawayela a ku tlhavani swa ku na tihomu ti nga ngheni.

A swakudya leswi nghenisaku mali ngopfu eka varimi hi sovori, sovori loko u li byalwa li va linyingi u yisa Durban a Kwazulu-Natal va xava ngopfu sovori ko tala makula ngopfu se va ri xava van'wani va ri export-a li huma liya xavisiwa matikweni man'wani a ma a ma sovori hi lo li edlaka mali ene li na li mali loko ri nge se vupfa.

Masimu wa le kaya a ma lavi tikhemikhali ta tinyingi loku nga na tona u nga ti byalela swi kula kahle ni ku ti nisela a swi teki nkarhi ku swi chelela mati mara masimu lamakulu ma lava tikhemikhali ni leswi u swi byalaku i misinya leyi ya ku xaviwa swa ku yi kula fast yi kula hi ku hatlisa a yi fani ni le ya le masin'wini a le kaya ene u sevha mali ngopfu loko u ti byalela le kaya sinyana swa switsongo.

Loko a no kuma xi lava a ni ta byala xipinachi swoswi ni masalada ni sovori ni makhavichi a ni ta swi hlayisa leswaku a ni ta kuma buti wa mina a ni pfuneta hi ku chelela mati ni ku swi ku dlayelela swisinyana swa switsongo leswi swi nga lavekeki a ni nga ta wu chela makhemikhali misinya na na ha ya sungula a ni ta cincelela ku byala lembe leli ni byala leswi lembe li taku ni byala swin'wani.

Loko a no pfuka nimixo ni kuma swa ku swi swiyivo swifuwi swa mina swi yiviwile ni nga twa ku vava ngopfu ni nga twa ku vava ngopfu ni nga sungula ni ku fambela tinyanga na ni nga ti tivi ni langutela swa ku nga ve mani la nga yiva swilo swa mina ni nga famba futhi ni ya police station ni ya pfula case swa ku va yive swilo swa mina ni sungula ni byala swin'wani kumbe ni nyimela ni vona swa ku famba njhani case loko ni na mali ni ta xava swin'wana mara loko ni nga na yo ni ta ve na ni ri ni ni ni file.

Ta twa ku vava ngopfu ku hlongoriwa ntirhweni hi ku cheliwa badi ni nga twa ku vava swi nga vavisa .

Dyondzisa vatirhi ntirho wa vurimi u suka na wena u khomile xikomu u rima u va vonisa swa ku ku rimiwa njhani na vona u va byela swa ku xilo xa so a xi dyiwi ha swi tsemelela lexi xa byaliwa lexi swa byaliwa futhi mati u u cheletela hi nkama wun'we loko u ta chela nimadyambu swi laveka u chela nimadyambu hikwawo masiku loko u ta chela nimixo swi laveka u chela nimixo loko u vona nga ku misava lowu khoma mali u ta tlulisa siku or masiku mambirhi swa ku cheletela mati.

A ku durha ka mafurha swi ngopfu ka varimi hikusa swi laveka va ya xavisa swilo swa vona ema makete ene a va swi koti hikusa mafurha ma durha ene mimovha yi famba hi mafurha na yona yi lava mafurha se loko mafurha ma durha ni swakudya swi ta durha.

A vatirhi va le mapurasini va fanerile ku kuma masiku la ku wisa hikusa ntirho wa le mapurasini wa vava ngopfu ene futhi van'wani va tirha hi mati, lava ku cinca swipureyi swa mati swa ku chelela swi laveka va kuma nkarhi wa ku wisa kumbe va cincana na van'wana hikusa loko u tirha hi i mati nkama wa ku leha u gama u vabya hi mavabyi ya TB, futhi na lava va ku rima ngopfu va va ngheneliwa hi dust ta laha swifuveni va nga gama va vabya hi TB ni mukhuhlwani, se nkama wa ku wisa wa laveka swa ku munhu a wisa a ta vuya na matimba man'wani.

A ku cincacinca ka swibyaliwa swi pfuna misava ngopfu a misava loko u ta byala xilo xin'we u gama u nga ha swi kurisi kahle swi lava u pfa u byala swa ku cinceleliwa, loko u byale salad lembe leri ni swipinachi ni ni swin'wana hi nkama wa swifaki swi laveka u byala swifaki misava u ta kuma a timitsu swa swifaki wu ti encela swakudya na wona misava, u ta kuma manyoro u ta enca manyoro se loko u ta byala swilo swin'we hi nkama hinkwavo a wa ha swi kurisi kahle ma hela manyoro lawaya ma ya dyiwa hi xilo xin'we.

A dzovo ri fanele ri endliwa hambi kambirhi hi lembe.

Hi nkama wa vuxika swi fanele ku byala a ti veggie ta ku fana na va kherotsi, salada, xipinachi then hi nkama wa timpfula ku laveka u byala a swifaki ni timanga swilo leswi swi lavaku mati ngopfu leswaku a wu nge swi cheleli kahle, swi lava masana swa kula hi masana mara masalada loko ma tatwa mumu ngopfu a ma kuli kahle ma tshwa a ma tsakisi se ya lava yo ya .

A n'wini ya purasi vanhu lava tshembekeke a nga yendla ti-post a tsala swa ku wa lava varimi va lava nga funda ni lava va swi tivaka ku rima hikusa loko u ta thola munhu a ku mi tshemba u ta n'wi tshemba loko se u tirhe na yehe malembe, u suka a wu nge se mu tiva loko ka ha sungula ku ku mu thola so swi lava swa ku a teka chance swa ku munhu loyi wa mi teka ta tirha na yena.

A xitsundzuxo lexi ni nga xi nyikaku varimi ku hlayisa swakudya nkarhi wo leha endzhaku ka ncovelo hileswaku swakudya swin'wani mu nga swi omisa swi ta hlayiseka, swin'wani mi nga swi faka emasikwini swin'wana swo xavisiwa swi fakiwa mafurijini swin'wana loko swi fakiwa ka mathini swa tshamiseka nkarhi wo leha.

Eya a tibuku a ti ri a mati ya wu chelela swi lava swa ku u wa koka enkoveni u nga wa cheli tikhemikhali ma kahle loko ma suka le a mfuleni ma ta nghena ka swibyalwa, loko wo za u sungula ku wa chela tikhemikhali swa ku wa basisa a swi tsaki swilo leswi u nga swi byala a swi tsaki ku fana na mati ya mpfula, swi tsaka ngopfu hi wona hikuza hi mati a ku a ma fakiwanga tikhemikhali ni mati ya le nkoveni na wona ma kahle a ma lavi ku basisiwa.

Vurimi a nga qacha vanhu va faka phayiphi liya le hansi li koka mati a faka ka mathangi a ta hlayiseka mati.

Ku avelana switirhisiwa swa mati na van'wamapurasi van'wani lava va le kusuhi swi kahle ngopfu, swi kahle hikusa na van'wani va swi kota swa ku va hanya na vona i mati wolawa ma hanyisana ma hanyisana kahle.

Loko u lava ku lulamisa misava hi nkarhi wa ku byala swi lava u faka byanyi u rima u wu chela manyoro hi nkarhi u nga cheli manyoro ehenhla wa misinya u wu chelela na u nga se byala u u toloveta swa ku wa wu tirhisa se u nga byala ke.

Ina na pfumela ni vona ku ri mhaka ya kahle swa ku vatirhi va le mapurasini va tirha hi nkama wa timpfula hikuza nkama wa timpfula hi woho nkama wa kahle wa ku byala, se loko va ta tirha na ku nga ni mpfula ntsena loko ku ni dyambu a mpfula yi ta ku na yi na swilo swin'wana se swi womile so loko ko na mpfula va byala hi nkarhi wa kahle.

swidlayaswitsotswana swa tikhemikhali swi lava vanhu va koho u va qacha va koho vanhu lava tirhaka hi leswo loku nga swi tivi swi lavaka u nga swi tirhisi hikusa swin'wana swa wu dlaya misava a swi kahle.

Xivangelo swa mapurasi wo tala ya xota hi vatirhi hileswaku ntirho wa le mapurasini wa vava ene va mi tirhisa nkarhi wa ku tala u nga humuli ri pela na se u karhele, a tindhuna tin'wani ta hlupha munhu ti mi sala ndzhaku a ti lavi ti wu vona wu tilulalula nyana se wo vava vanhu va va tshiketa ene ntirho wa le mapurasini a wu hakeli kahle loku u nga fundanga.